Dimela tsena tsa thjefu le lokela ho di ela hloko hobane di ka kudisa motho kapo tsona tsa bolaya motho, tsa isa motho lefung. Jwale ho itlhokomela o lokela ho itshireletsa ka hore o apere diaparo tse kgolo tse patang letlalo la hao la mmele, le ho kenya semonkwana hore o se heme dimela tsena tsa tjhefu.

Dumelang! Le kae? Kea leboha. Mme haesale a kenya kopo ya ho buseletswa lefatshe selemong se fitileng mme ha ho so be nko ho tswa lemina. Ke kopa ho utlwisisa taba ka botlalo hore na ho etsahalang, keng e nkang sebaka ha jwale hore ebe taba eo ha etsahale. Lefatshe la eso sa haesale le nkuwa nakong tsa apartheid mme re kentse kopo ya ho buseletswa lefatshe. Haesale mme a tsa matha ofising tsa lona hore a tekene dipampiri tse itseng, e le bopaki ba ho bontsha hore lefatshe leo ehlile ke la habo kapo ke lona la habo rona. Jwale ke kopa le ikamahanye le rona mme re lokela re re kopa ho tseba pele kgwedi ena e fela. Kea leboha.

Basebetsi e ke ba hirileng boholo ba bona ba na le mehala ya thekeng kapa tsona di-cell phone. Mme ke tla etsa bonnete ba hore hosane hoseng ka matjeke ke ba etsetsa melaetsa hore ba itokise kapo ke hle ke ba founele ka ho otloloha. Mme ha ho le jwalo ke be ke ba lata ka yona transport-o or-re ba tle ba fihle hoseng ka matjeke.

Batjha ha ba tsebe niks ka tsa temo, batjha ha ba tsebe mefuta ya ditholwana tseo tse ba batlang ho e jala ka sehla se itseng. Batjha ha ba tsebe hore na ke meriana efeng kapa ke efe tsela e le hore e tla bolaya diboko kapo dikokonyana tse jang ditholwana tsa bona. Mme hape batjha ha ba tsebe hore na mesebetsi e jalang ditholwana kapa e jalang dimela ke efeng kapa e sebetsa jwang.

Menyetla e fumanehang mona ke borui bo boholo le ho tseba haholwanyana ka tsena tsa temo. Mme ha ho le jwalo, ha o tseba haholwanyana ka tsena tsa temo o tla etsa hore o balehele ho reka haholo kapo ho senya haholo mabenkeleng. Ha o tseba ho ilemela, o tla reka mabenkeleng tseo di hlokehang kapo tseo tse sa kgoneng ho di lema.

Batho ba mahae ba sebedisana mmoho ka tsela e hore, ba bang ba bona ba kopanela masimo hore ba tle ba tsebe ho jala tholwana tse ngata tse fapaneng ka nako e le ngwe. Ha ba bang ba e mong le mong a etsa masimo a hae a jala ditholwana tse itseng ha e mong a jala tse itseng hore ka nako ya kotulo batle ba tsebe ho phedisana mmoho ba fanane seo e mong a se nang sona. Mme ba bang hape ha ho le jwalo ba rekisa ditholwana tseo ho bo ramabenkele hore ba tle ba tsebe ho thola tjhelete e tlo ba phedisa.

Ha o batla hore ditholwana tsa hao di se ke tsa senyeha, o ka di rekela kgwelenyana ena ya teng e talanyana o di tshireletsa letsatsing, kapa wa di rekela moriananyana ona wa teng o di tshireletsang ho dikokonyana kapo tsona diboko. Mme wa nna wa di tshella kgafetsa kgafetsa hore di thole matla le bophelo.

Motswalle a tseba ke nahana hore, hore tlala e fediswe mona Afrika Borwa, mmuso a ka fa baahi ba bang le ba bang ba motse ofeng kapa ofeng peo le sebaka sa hore ba itjalle tsona hobane ke tsona tse phedisang batho. Mme ha ho le jwalo, be ba reke ho bona moo hore ba etse mesebetsi, ba ba tsoselletse malapa a bona mme le kgwebo ha ho le jwalo tsa bona di tla atleha mme le dikgwebo tsa bona di atlehile tlala le tlala le boshodu bo tla fela ka tsela oo ka tsela eo tlala e tla fela Afrika Borwa.

Hore o tsebe haholonyana ka leruo lena la dikalakunu, o lokela o ithute hore na kalakunu e phela sebakeng se jwang, e e ja dijo tsa mofuta o jwang. Mme ka sehla sa hlabula kapo sa mariha ke eng o lokelang ho e etsa hore o e tshireletse hore di iatise hape. Hape o lokela hore o tsebe hore na di tshwarwa ke mafu afeng ka dihla difeng o tlo tsebe ho reka moriana o tlamehileng kapo o lokelang hore o o reke.

Eya meroho e tswang serapeng sa ka e fapane haholo le e tswang mabenkeleng. Hobane meroho e tswang mabenkeleng ke elellwetse hore e se e kgathaditswe kapo e fetse matla ke dihatsetsi moo e behwang teng, mme ha ya hlatsuwa hantle. Meroho e tswang serapemg sa ka e na le tatso e ngata haholo mme e na le ena le dimatlafatsa tse ngata ho yona. Le tatso ya teng e fapane le horeng le o ko rekang mabenkeleng.

Hore baithuti ba thole bo eletsi bo batsi ho ba tswang batho ba sebetsang mapolasing, nka kopa rapolasi e mong hore ba tle ba tle ba tlo ithuta kapo ba tlo iponela hore na polasing mona ho etsahala jwang. Nka ba kopeloa sebaka polasing ya rapolasi hore ba ye moo ba bone hantle tsa temo ha di etsa ka botlalo. Hoba nenneng ha re di bua feela ka phaposing e ka se tshwane le hai ba e ba le hona moo polasing ba iketsetsa ka botlalo, mme ba bona hantle hore eng keng le dimela difeng di jwang le diboko difeng di jwang.

Basebetsi ba mapolasing ba lokela ho ba holenyana le terekere ho se be ka pela yona, kapo ho se be ka mora yona haholo ha e sebetsa kapa e tsamaya. Mme hape basebetsi ba lokela ho tseba kapa ho rutwa ka dimela tse nang le tjhefu kapa ka dimela tse hlabang tse ka ba lematsang. Mme hape basebetsi ba lokela ho rutwa kapo ho ba le tsebo e batsi ka disebediso kapa metjhini eo e lemang ho qoba dikotsi difeng kapa difeng.

Ho lema nakong tsa ha jwale ha e sa le mosebetsi wa batho ba baholo kapo ona wa maqheku feela, le batjha le bona ba ka ithuta tsena tsa temo hore ba tle ba iketsetse mesebetsi, ba tle ba etse dikgwebo tsa bona hore di di be batsi. Hape Bohlokwa ba temo ke ho tseba haholwanyane ka dimela tseo di hlokahalang mabenkeleng le dimela tseo ho etswang moriana ka tsona. Hape ha o lema hape o ntso oe o thapolla monahano o hore na o be mmele wa hao kapa masole a hao a mmele a be batsi.

Ntate Moloi seboko sena ke se manganga haholo, se batla o tsohelle dijalo tsa hao kapo ditholwana tsa hao hoseng ka matjeke, o tle o fafatse moriana ona wa seboko e sa le hoseng pele o ka tshella metsi. Mme letsheare lena kaofela o se tshele le letho o se tshele le letho ho tloha moo le mantsibuya hape o di phete hape o fafatse ka tjhefu ka moriana kapa ka tjhefu ena ya seboko. Ka tsela eo kamora beke kapo kamora a mararo se tla be se fetse. Ho tloha moo ha se le jwalo hee o bo tshella kapo o fafatsa dimela tsa hao ka moriana o mong wa teng wa bobedi.

Lehlwa le senya maphelo a batho ba dipolasing ka hore dijalo dia senyeha, mme ha dijalo di senyeha temo e ya emisa. Ha temo e emisa mabenkele le ona a tura. Mme mapolasing teng dintlo dia nela mme ho a bata hobane mapolasing ha ha o tshwane le mahaeng ha ho tshwane le toropong mo honang le motlakase mo ho nang le seo ba ka ifuthumatsang ka sona.

Bopolasi le bona ba ameha ntlheng ena hobane dijalo le tsona kapo disebediswa difeng kapa difeng tseo di sebetsang polasing dia nyoloha. Mme bo rapolasi ba lokela ho di reka hore ba ntlafats kapa ba tswellise pele ditholwana tsa bona. Ka hoo, le bona bo rapolasi ba ameha.

Ke nahana hore ha batho ba batla ho rekisa dikgoho ha ba batla ho ruwa dikgoho mme ba di rekisetse dinaheng tse ding. Ke nahana mmuso o ka ba fa lengolo kapa o ka ba fa tumello ya hore ba be le kamano kapo ba be le thekisetsano le dinaheng tse ding. Hobane ehlilane e ka ba kgwebo e ntle haholo hore barui ba mona Afrika Borwa ba rekisetse ba bang ba naheng tse ding. Hobane le tjhelete e tla tla e le e sa tshwaneng le ya ka monanang, mme seo se bolela hore boruhi bo tla ba bongata.

Ha ke ikutlwe hantle mme ke saretswe ke ketsahalo ena e etsahalang ka ditsuonyana tsa ka le leruo la ka. Ke nahana ha ho le tjena ke tla bitsa setsebi se tsebang haholwanyana ka leruo lena le dikgoho. Ke sona se tla nthusa mme se nfe le dikeletso tse batsi hore na ke etse jwang ha ditsuonyana tse di shwa tje.

Ke tla netefatsa hore ba na le disebediswa tse hantle tsa dijalo. Mme hape ba na le tsebo e batsi ya ho sebedisa metjhini ya ho jala. Mme hape ke tla netefatsa hore ba hlapa matsoho le itlhwekisa ha ba qeta ho sebedisa meriana le tjhefu ya dijalo.

A tseba polasi e kgolo kgolo hakakae. Mme ke nahana hore ha o ka wa e seha sebaka karolwana kapa sebakanyana se itseng wa se hirisetsa batho, o ka kgona ho etsa tjhelete e potlakileng mme wa kgona ho hodisa polasi ena wa reka ntho tse ding. Batho ba bangata haholo ba batla ho tseba ka tsena tsa temo malatsing a jwale. Mme ba batla ho kenya letsoho hore le bona ba be le polasi mme ke nahana hore ha o ka wa hirisetsa motho polasi ekaba ntho e ntle haholo.

Ke nahana hore nthwena ha e le tjena ba lokela ho sehelana, kapa ho hafolelana naha ena ka ho lekana e bang ho se jwalo ba e rekise mme ba tle ba hafole moputso wa yona. Ke ka moo ba ka fedisang mathata ana le hore ba shebane le ona.

Tjhehe nna mona mo ke dulang teng ha se yo sebaka seo. Empa ke nahana ekaba ntho e ntle haholo moo bo rapolasi kaofela ba kopanang ba rekisa meroho teng. Hobane e mong le e mong o na le sebaka sa hae kapa ona le tulo ya hae. Empa ha ba ka ba kopana ba etsa ngatana ngwe ke nahana ekaba ntho e ntle haholo ebile ba ka hlola le tshotleho kapo leng le ba etsa le le mesebetsi e mengata haholo hobane ba tlo lokela hore ba hire batho ba bang ka ho ba tlo lokelwa thuso e ngwe e hlahang ka ka thoko ho bona.

Motswalle dijo tse o ka di fumanang majweng a lewatle ke di-prawn-o le di-oyster le seafood pasta. Dijo tsena ke tse matlafatsang haholo mmeleng ya batho, mme dia hlokeha.

Ha ne ke na le naha ya ka kapo ke na le tshimo ya ka kapo le sebaka sa ka, ke ne ke tla qala kgwebo ya temo ona kapo ona masimo. Ha qeta ke jale poone ditapole le dinawa, ditholwana tsena tse ke buang ka tsona ke tseo ke tse e le hore di hlokahala haholo Africa Borwa mona. Mme di ka fedisa tlala mme hape di ka etsa mesebetsi hobane ha ke tlo di ha ke tlo di hlaolela mo di hloka batho mme ka jwalo nka hira batho be ke etsa ke theha mesebetsi.

Ho ya ka pono ya ka, Maafrika Borwa a nepahetse. Maafrika Borwa a nepahetse hobane re ka se be le batho ba tswang kantle kapo bona matswantle ba tlo sebetsa masimong a rona, empa re tse re na le batjha ba naha ya rona ba qetileng dikolo, ba ileng dikolong. Ba nang le tsebo ba nang le thuto e ntle ya masimo kapo yona ya dijalo. Ba dutse hae re sa hire bona re lokela ho hira batjha ba rona ba naha ena ya Afrika Borwa hobane ba tse ba nang le tsebo le ba se nang tsebo re rute bona, hobane nakong e tlang kapo dilemong tse tlang e tla be e le bona ba tle be ba tshwere tulo ena ya rona mme ba e ntshetsa pele. Matswantle ona ba lokela ho tla naheng ya rona ba tlo feela, ba tlisa feela kapa ha e le hore ha rena tsebo e itseng ba tlisa tsebo eo, e seng ba tlo sebetsa ba nke mesebetsi ya batjha ba rona.

Naha ya Afrika Borwa e ile ya nkuwa ke makgowa ka tshebediso ya ntwa le dithunya, ka hobane dibetsa tsa bona di ne di le re senang tsona mona Afrika Borwa. Ba ile ba kgona hore ba hape ba hlole ka nako eo.

Ke bona taba ena e le taba e bohlokwa haholo e le taba e ntle haholo, hobane e tla tswellisa pele bohlweki ba toropo le moya o motle ka hara toropo, mme haholo dintho dia tura mona toropong. Batho ba bangata re tla kgona hore re hafole tjhelete eo re rekang dimela kapo ditholwana tsena mo dishopong, mme re be le tsona ka matlung a rona. Ka tsela ena re tla kgona ho ba le bophelonyana bo botle haholo.

Ho ya ka nna, ke bona ekare dikolong tsa balemi ha ho rutwe leruo kapo ho ruha diphoofolo tsa metsing, tlhapi le tse ding tseo tsa tsona. Ke nahana ha ka thuto ena ya ya fumantshwa dikolong tseo baithuti ba ka kgona hore ba bule dikgwebo tsa bona tsa ditlhapi kapa tsa diphoofolo tsa metsing. Hobane tsatsing lena la kajeko di tura tjena, kapo di rekiswa ka theko hodimo haholo tjena, hobane ha di tholahale ha bonolo.

A tseba malome ke nahana hore malome dikolobe tsena ha o ka di rekisa fantising kapo wa di rekisa selakgeng ba etsa nama ka tsona o ka etsa tjhelete e ngata haholo, hobane nama ya dikolobe ke e thabelwang haholo mona Afrika Borwa. Mme haholo e na le dimatlafatsi tse ngata haholo mmeleng ya tsona. Ke nahana hore ha o ka di isa fantising wa di isa selakgeng hona mo mo ntse ke re ho tlo etswa nama ka tsona, ba ka di thabela haholo mme di ka tsamaya ka pelenyana. Le polasi ena ya hao o ka kgona hore o e ntshetse pele ho o e matlafatse ka tjhelete ya tseo ka tjhelete ya e o tla be o e thotse hona moo ha o di rekisitse.

Ke nahana hore mahe ana a dikgoho ke tla a isa fantising kea rekisetse borapolasi ba bang ka theko e hodimo. Kapa ke ise mabenkeleng a hodimodimo a tshwanang le Shoprite kapa ona Spar. Hore ke tle ke etse kontraka le bona hore ba tle ba reke mahe ana ka kgwedi le kgwedi. Hobane ka tsela eo a holang ka teng, ke nahana e tla ba kgwebo e ntle haholo ho nna le ona mabenkele ao.

A tseba motswalle ke nahana hore nakong e tlang re ke re nke leeto re ye plekeng moo re ka fumanang dijo tse matlafatsang, tse nang le matla mme tse hlwekileng. Hobane ke nahana le ha re fihla moo, ba tla re fa kapo ba re eletse hore na re lokela hore re je dijo difeng, tse tla tseo di tla re fang matla mmeleng a rona.

A tseba temo ena ya soneblomo e lokela hore na re tjhepe mobu ona fatshe ro ro o kgothe hantle re o kgothe hantle, re etse hore na bonnete ba hore ha ho na diboko kapa dikokonyana tseo di tla ja temo ena ya rona. Mme re lokela hore mobu ona wa rona o ome pele pele re ka jala peo, kamorao ho moo re ka jala dijalo kapa re ka kenya tsona lejalo tsena tsa rona tsa sonoblomo. Ho tloha moo kamora nako a be re sa tshele metsi kapa re sa di nosetse hohang. Ke ka moo temo ena soneblomo e e ka ntlafalang ka teng.

A tseba lehole lena nna hangata ke e ke le rekele moriana wa teng, empa ke e ke utlwe hape ho thwe ha o ka tshela letswai pooneng monana le lengata le kgorofo. Lea le bolaya kapo lea le baleisa hore le se qete poone kapo le se o senyetse poone.

Tjhehe hohang, lebese le tshwere sematlafatsi se ho thweng ke protein ka hare ho lona. Mme protein ya hlokahala mmeleng wa motho ofeng kapa o feng. Ka hoo lebese lea hlokeha maphelong a rona letsatsi le letsatsi. Batho ba ka se kgone ho phela ba sa sebedise lebese.

O qala o ritela tomoso ya mabele mme o tshela yeast hore tomoso ya hao e tle e bele ha o qeta o e beha letsatsing. Kamora nakonyana o tla pheha perekisi tsa hao haebe ele jwala ba diperekisi kapa ba mabele, o tla bo pheha metsi a tjhesang, ha o qeta o bo pheha ka metsi a tjhesang o bo di kopanya hore hore moritelo oo o kopane hantle. Kamora letsatsi le latelang e tla be se e le bojwala ba setso.

E haufi le nokana ho na le moo batho ba ka fumanang moroho le ditholwana, e leng mokopu le moroho wa mokopu. Ho haufi haholo ebile ho bonolo haholo hore batho ba ka ba ka o kga kapo ba ka fumana moroho ona. Batho ba lokela fela hore ba hlokomele tshifa, tshifa ke sejalo kapo bojwang bo eleng hore bo wa hlaba mme ba lokela feela hore ba be hlokolosi ka bona.

Ee phoofolo e tshwana le ngwana wa hao kapo phoofolo e tshwana le motswalle wa hao. Phoofolo o lokela ho tsatsi le letsatsi. Phoofoloo o e jesa tsatsi le letsatsi. Phoofolo wa e jesa, phoofolo o e nwesa metsi. Phoofolo o lokela ho tseba hore ha e kule tsatsi le letsatsi. O lokela ho ho yona hore o kgone ho bona hore ha hona bothata le bofe le bofe, bofe kapo bofe. Mme hape phoofolo o tla lokela ho tseba hore na e na le ditjeho kapo e na le ditjhelete tsa yona tse e hlokang ka thoko, hore e tle e matlafale e tle o tswalle leruo le leng.

Dumelang. Ke letsitse hobane kena le kgomo tse leshome tsa di-brahmane. Tse nne ke tse tona tse nne ke tse tshehadi mme ha se tsa lebese. Ke ne ke batla ho tseba ka botlalo hore na dikgomo tse ha le di le tje di le leshome tje enngwe e tla ba bokae kapa ha re di rekisa di le kaofela, e tla ba bokae? Dikgomo tsena di na di na le boholo ba tsona di na le dilemo tse hlano di le teng ke e lengwe feela enang le dilemo tse tharo e le teng. Mme boholo ba tsona di se di tswetse tse tshehadi. Ke tse pedi feela tse sa tswalang ho tloha moo tse ding ke tse ke tse tona. Kene ke kopa ho tseba ditaba ka botlalo ka bobatsi hore na ha di le tje di rekiseha jwang.

Ntate Moloi. Hobaneng o sa bue hore na polasi ee ya hao ke polasi e bodileng? Ke qeta ho ba le tsebo nou tjena hore polasi ena ya hao ke e bodileng mme ho ka se mele letho. Hankere wena o tlamehile o njwetse kapo o ntsebise hore na polasi e e bodile mme ha ya lokela dijalo? Ne ke tla bona hore ke etsa ke bula kgwebo efeng moo. Jwale ha ho so le tje re etse jwang? Re tla tlameha ke hore re kopane hape re re buisane taba ena ya polasi le thekisetso ya teng e theohe thekisetso ya teng, hobane ha ho seng jwalo nna le wena re tla isana hole. Ke nahana ke tla o bulela mane lekgotleng.

Ke nahana hore taba ena e tlo etsa mathata haholo hobane diphoofolo tse hlaha jwalo ka tau le lengau ke diphoofolo tse tla ja diphoofolo tse ding tse tshwanang le bo kgomo, kgoho, nku le tse ding. Molao ona ha se molao o tlo thusa batho kapo o tlo matlafatsa tsena tsa temo tsa mapolasing. Ke molao o tlo senya haholo mme ha o le jwalo ho tlaba thata hore borapolasi ba kgutlele kapa ba kgone ho tswellisa kgwebo tsa bona pele kapa ba di hodise. Molao ona ke nahana o tlo ba senyetsa haholo ha o na ba thusa ka letho.

Ke na le bopaki bo bongata hampe bo bontshang hore haesale ke rekisa poone naheng ena ya lona. Ha se kgetlo la pele kapa la bobedi ke tsamaya ka lorry ho tla rekisa poone naheng ena ya lona. Dipampiri tse le reng ke short-a ka tsona ke difeng? Hoba nna ha ke di tsebe ke qala ho di bona kajeno lena leng le nkemisa ka lona. Haesale ke tshwere dipampiri tse loketseng kapo tse nepahetseng nako ena kaofela ha ke rekisa poone. ke kopa le lokolle lorry ya ka moo.

Dineo kgaitsedi khabetjhe e hola kgweding efeng kapa efeng ha feela e le sehleng sa hlabula. Cabbage ya hao o ka e lemela ho tloha ka kgwedi ya September ho fihlella ya March ha feela e thola letsatsi mahlasedi a hantle a letsatsi le pula e hantle e nepahetseng.

Ke nahana sena ha se se nepahetseng haholo hobane re tseba hore batho bao ba neng ba sebetsa moo ba kotula ba dutse hae ba felletswe ke mosebetsi. Hona ho ra hore ha ba sa na mesebetsi ha ba sa na lekeno hohang. Sena ha se se nepahetseng hobane metjhini eo e kotulang e tlositse batho, e feledisitse batho mesebetsi.